Ku ku hambana ka kona i ku va ku belana riqingho hi ku va mi kha mi foyinela na yona hi ku tirhisa riqingho kambe ku va ku kha ku rhumeriwa marungula ku va ku ri papila leri nga tsariwa ri hoxiwa ka post officer then munhu a fika a hlaya leswi nga olova i ku bela riqingho hikuva mi ta kota ku va mi kha mi vulavula swo tala mihlamulana hi nkarhi wun'we.

I ku va munhu a kha a langutisa or a fika a va na mavulavulelo ya kahle a nga vulavuli like a nga vulavuli hi ku delela kambe a vulavula hi ndlela ya kahle tanihiloko ku ri munhu loyi a nga nkulukumba and a kombisa nhlonipho.

Khombo ra kona ku va swi nga endleka leswaku swa wena swa mavito nkwaswo ta va swi rivaleni leswi nga ta ku vangela problem kumbe xihoxo ku ya ka nkarhi so hi rona khombo ra kona ku va u tirhisa Wi-Fi leyi yi nga sirhelelewangiki.

Mina a ni voni ku ri na xihoxo ka sweswo hikuva loko munhu a kha a dyondza ka inthanete swi pfuna leswaku ri u nga tirhisi ti-transport kumbexana ku humela handle u ya u ta kota ku va u kha u dyondza kahle ku ri a run'wini ya wena se ni a ni voni ku ri na xihoxo eka hakelo hikuva swilo hinkwaswo swi endlaka inthanete.

Hikuva tikhampani ti tirhisa swilo swo hambanahambana ku va ti kha ti aka tifoni tin'wani ti tirhisa swilo leswi swi durhaka ti ende tin'wana tifoni ta kona ti va ti tiyini swinene purasi na ti-battery ta vona ti va ti ri tight tindlela ti durha ku hambana ene tin'wani ti na xipeyisi xi kulukumba swinene laha u nga ta kotaka ku oxa swilo hinkwaswo.

Leha vutshunguri bya le kule hi lebyiya bya ku va munhu a kota ku va a kha a ku ndudhunzela a ku fonela a ku pfuxela hi byona vutshunguri bya kona ende bya pfuna swinene.

yes, swa khumba rivilo ra vuhlanganisi wa loko ko va ku ri na vanhu vo hlaya lava ka koneketa Wi-Fi swi endla leswaku ri yi va se yi nga ha kahluli yi yi tirha lowu leswi va ku problem hikuva ku connect-i vanhu vo hlaya ene yi nge he koti ku va yi tsutsuma se yi ta famba kahle se yi ta va slow yi pfa yi nga connect-i.

A ndzi ta swi katsa leswaku ri va tiva leswaku ri etikweni ku humelela yini swi na nkoka ngopfu swinene a ku va kha ku tiveka timhaka ta ku hlaya va hlaya.

Swi na nkoka swinene hikuva loko ku ri vana va xikolo i ku va na swin'wana swo leswaku a va swi twisisi va ta kota ku nghena ka inthanete laha va nga ta Google-r laha va nga ta kota ku twisisa mhaka liya ku ri leswi swi ya switirha yini ende i yini then va kota ku va va kha va kota ku va va tsala ku ya mahlweni.

Ndzi nga vula leswaku swi kahle swinene hikuva swa hi olovisela swi hunguta na ku va makhamba ma kota ku khomiwa hi ndlela yo olova swinene hikuva ku va ku ri na ti-video leti kotaka ku va va ka va endla swa makhamba se va nge koti ku va va kha va ala leswi va nga swi endla hikuva eka video swa kombisa leswaku i vona.

Ndzi nga tsundzuxa leswaku a va ngeteli tin'hweti kumbe xana masiku leswaku ti-data ti kota ku va ni ti tirhisa ti kala tenga hikuva swona swa vava leswaku ti-data ta hela ka mara ku nga ri timhaka ta ku hi wena u n'wi nyika mara ku ri timhaka ta ku masiku se mo hela se swa kahle ku va va ngetela masiku nyana ku nga va ku ri five days or masiku nyana leswaku hi kota leswaku ri ni tirhisa data liya yi kala yi hela hikuva ni yi xavile ku durha.

Mbuyelo ya kona hikuva u ta kota ku ta ka u nga ya wena kahle u vona tifilimi u vona mahungu u vona bolo u ta vona swilo swo tala ngopfu u ri ekaya ende a wu nge vi na xivundza siku na siku u ta va ka swi tiva leswaku mina loko ni fika kaya ni ta ni vona DSTV.

Kuma madokodela lama ma nga endla lama nga endla ti-video ta vona va kha va hlamusela hi inkomu va kuma vanhu lava va va kombisaku timhaka ta rihanyo ku va munhu a kota ku va a va a hlayisekile.

Yi va yi kha yi nonoka i timhaka ta ku va ku na vanhu vo tala va va nga connect-a se yi va yi kha yi tikeriwa swinene tanihiloko ku ri na un'wana na un'wana a nga connect-a ende a yi sirhelelengaki hi timhaka ta ku ri a va kota ni ku tisirhelela so swilo swa wena swo fana na mavito na ti ID swi tava swi ka swilo a rivalela swi nga ta ku vangela problem nkarhi wa siku.

Swa swa kahle ku va va kota ku kuma Wi-Fi leyi nga na five G hi yona leyi nga na matimba swinene yi nga kota ku va yi kha yi khoma loko munhu a ri edorobeni so ni a va kumi Wi-Fi leyi nga na five G yi ta va yi ri strong leswaku yi kota ku leswaku ri yi khoma.

U fanele loko swi tiva leswaku ri Wi-Fi a ya wena u fika eku titsongahata dokodela leswaku ri u kombela ku va u kha u tirhisa Wi-Fi u lava ku endla swa yini yini na yini na yini ende u tshembisa leswaku ri a wu u nga nyiki wun'wani na wun'wani ene a wu nge download swilo leswi swi nga dya ti-data to tala.

Leswi vangaka sweswo i ku va showmax a yi dhuri kambe eka leswin'wana leswiwani swa durha swinene u hakela mali yo tala swinene ende swi tlhela swi kombeta swilo leswi swi nga swa khale se ni showmax yi ta ku kombeta swilo leswi swi nga swa new each and every day so swi va swi kahle ngopfu ta vanhu va hata rhurhela eka swona ku ya mahlweni.

Ku va ku ri vanhu munhu a nga nghena eka social media laha a fikaka a tsala mahungu a tlhela a ma share-ra na vanhu vo tala kumbe ku nga va ku ri page leri ri nga na vanhu vo hlaya lava va ri landzelaka yi fika ri tsala swi ta hangalaka swinene swi fika eka vanhu vo tala.

Swi ta endla leswaku u nga ha koti ku va u kha u dyondza xikolo u nga ha koti ku va u kha u hlaya loko u nga ha koti ku va u kha u hlaya u ta feyila exikolweni.

Vito ra Wi-Fi leyi ni yi tirhisaku i Wi-Fi yi fast-i ngopfu swinene timhaka ta ku ri loko ni download a swilo a swi teki nkarhi ku va se xi download-ekini se ni ni vona nga ri hi yona mhaka ya ku va ya kahlula swinene.

ta va swi kha swi pfuna hi ku ku wa muganga wolowo ta va ka va ya kwala vatirhisa loko tirhisa Wi-Fi va ta va kha va ta ko kwalayani exopeni van'wamabindzu .

Eka muxanisi a nga hetelela a va a khomiwa hi maphorisa a ya tlela a jele nakona muxanisiwa swi nga n'wu onhela evuton'wini bya yena swi swi n'wu vangela e exivava mbilu laha a nga ta tshama a kha a vilela hi swona kumbe swi nga ndleka mi kuma swa ku u tekeriwa swilo swa yena swo fana na timali na swin'wana na swin'wana.

Mhaka leyi fanekele ku endliwa i ku va va ngetela xigwevo xa le jele leswaku ri loko munhu a endla swa swono a fanekele ku khomiwa a tshama a jele ni vona swi nga lulamisa nyana katsongokatsongo.

Nkoka wa kona i ku va loko u ri karhi u tirhisa Wi-Fi leyi nga ya wena a swi nge talangi ku vanhu va kuma ti swilo swa wena leswi hi mhaka ku loko wo va u kha u tirhisa ya public swilo swa wena swa mavito va ta swi kuma a ve va kota ku tirhisa swin'wana swo huma ndleleni nakona loko ku ri Wi-Fi kumbexana rhutara ya wena ya Wi-Fi u ta va u kha u kota ku va u kha u yi tirhisa u ri wexe leswi swi ta endla leswaku ku ri Wi-Fi ya wena yi kota ku va yi kahlula.

Yi ta ku olovisela hi timhaka ta ku ri a wu nge byeli u u ya edorobeni u ya xava nchumu a wu nge tirhisi taxi laha swi nga ta ku tekela mali ku va u fika kwahalayani swi ta endla swa ku ri na nkarhi wa wena wu va wu hlayisekile swi olovisa vutomi hi ndlela yeleyo hikuva loko u xave swilo ka inthanete va ta ku tisela kwala a gedeni ya wena u nga zangi u humele a handle se ni swi olovisa vutomi swinene.

Mbuyelo lowunene i ku ri u ta kota ku va u vulavula na vanghana va wena lava nge le kule na wena u ta kota ku vulavula na va muti wa wena lava va nga le kule na wena hi wona mbuyelo wa kona nakona u nga kota ku endla ku ku va kha u apply a swa mitirhu hi yona WhatsApp u nga endla swo tala hi yona WhatsApp kumbexana u nga ti kuma u ri karhi u xava swin'wani hi yona WhatsApp kumbexana i nga kota ku va kha u vulavula na khampani yin'wani u kha u la ku pfuniwa hi swin'wani hi yona WhatsApp.

Wi-Fi yi va kahle swinene hikuva Wi-Fi a yi dyeki swinene ku fana na data data ya dyeka swinene yi kahlula yi hela swinene data se ni na ku va Wi-Fi a yi durhi ngopfu ku fana na data data ya durha yi tlhela yi hela hi xihatla.

Ni vona swi nga ha fani na swa khale xivangelo xa kona i ku va ku ri na ti-social media laha vanhu va vonaku mahungu kona kumbexana vo tala va tirhisa inthanete laha va ya ku ka ti-page tetiyani kumbexana va ya va languta swa mahungu va van'wani va languta eka thelevixini va vona mahungu se ni swi hungutanini swinene hi nxavo wa swa maphephahungu hi timhaka ta ti-social media na swin'wana na swin'wana.

A ndzi lavi ku va ni endla sweswo hi timhaka ta ku va loko ni endli sweswo a ni koti ku va ni kha kumbexana leswi swi vangaku swona i timhaka ta ku ri swi dya ngopfu ti-data letiya ta ka Wi-Fi hinkwato ene swi ta tlhela swi swi vangela leswaku ri ni nga koti ku va ni kha ni connect-ini hikuva na mina ni le ka swin'wani ni nga ku swi endleni hi yona Wi-Fi leyiwani eka nkarhi wa sweswiwani.

Ni nga yima matirhiselo ya mina ya data leswaku yi teka nkarhi ku hela.

nga sungula bindzu laha ni nga ta hamba ni hlohlotelo vanhu leswaku na vona va sungula mabindzu na vona va ta kota ku humelela.

Ku na news twenty four.

U nga cancel nkarhi un'wana na un'wana.

Swa kahle i ku hlengeleta mali ya liyani yi ta kala swi yi fikelela.

A wu nge he koti ku va u ri karhi u tirhisa inthanete.

Va nga ringeta ku tisa minongonoko leyi ya ya va vantshwa leyo vulavula hi vantshwa leyo tana swilo swa vantshwa leswi va swi rhandzaka vantshwa.

A yi nge vuyiseriwi nakona a ku nge viyisiwi mali.

Yi hambanile ya Wi-Fi ya kahlula swinene nakona a yi durhi ngopfu nakona a yi heli hi ku kahlula.

Va fanekele va tsala swin'wani va kombela ku khomeriwa va tivisa leswaku leswiyani swi nga huma a hi swona.

Va yi katsile na yona VAT eka nxavo wa data.

Ni nga kota ku yi tirhisa kun'wana na kun'wana.

Ku na ku hambana three G yi a yi kahluli na four G ya kahlula nyana kambe five G ya kahlula swinene.

Kumbe loko mi loko mi lava data mi fanekele mi tlhava star one, one, one hash a ve mi mi mi mi press-a mi ya a ma a mahlweni mi ta langa loko se puresini mi ya amahlweni mi ta langa na i leyi ya number four laha se ku nga tsariwa ku data a ve ni kusuka kwalaya mi ta vona ku ri mi xava data liya mali muni.

Ya kota ku tiva kumbe na ku lemukisa loko ku ve ni ku na munhu kumbexana ku va na ku i kumbexana ku va na mavabyi mantshwa ma kota ku pfuneta leswo ku vanhu va swi tiva swa ku ku na vuvabyi bya yini kumbexana ku na xigevenga lexi xi nga leswi se xi nga ku karhateni a tikweni swa kota ku va pfuna leswaku va kota ku hlayiseka.

Ni nga nghena eka pulatifomo ni fika ni ya le ka ku kamba ni fika ni tsala leswi ni nga ku swi laveni a ve ni ni search a swi ta huma ni sungula ku vona.

Ni vona leswaku swi va swi ri kahle leswaku swi va hungutela ku va va kha va xava tidata tanihileswi ti durhaka.

U kota leswaku Wi-Fi ya wena yi kota ku tirha kahle.

Pulani ya ten gb ya masiku ya thirty.

Leyi antswaku i ku bela riqingho hikuva mi ta kota ku vulavula swilo hinkwaswo hi timhaka ta ku loko mi kha mi ri ka mi ri ka mi ri ka WhatsApp mikarhi yin'wani mi ta twa ku loloha ku va mi kha mi tsala.

A va ha xavi maphephahungu lama kandziyisiweke va va vona swa mahungu ka ka ti inthanete ti-social media.

Nkoka wa kona i ku va loko u lava ku twisisa leswi u swi hlayaku u nga kota ku va u kha u nghena ka inthanete u lavisisa hi timhaka ta sweswiya swi nga ku ku bayizisikeni.

Ni vona swi ri kahle hikuva ku na van'wani lava tshamaka ekule a va koti ku va va kha va fika kwalayani swi nga va durhela swinene.

Ni nga endla leswiya swa data-saver.

Ni nga langutisa ka inthanete kumbe ka ti-Facebook.

Ku nga khumbeka ngopfu vantshwa na tikhampani tin'wana leti tirhisaka ti xi digital ngopfungopfu va ti-IT.

Xo sungula ku va ni ri karhi ni joyina mimbulavurisano hi ku va ni ri karhi ni vutisa swivutiso hi ndlela yeleyo ni ta va se ni joyina mimbulavurisano swin'wana swa kona i ku ta na mavonelo ya mina hi swin'wana swa kona leswi ni nga swi endlaka swa ku ni va ni joyina mimbulavurisano swin'wana swa kona i ku hlamula swivutiso kumbexana ku va ni ri ku khomenteni ka leswi van'wani va swi vulavulaka hi ndlela yaleyo ni ta va ni joyina mimbulavurisano.